Ndi nga mu vhudza uri zwi a ila asi zwoṱhe zwine zwa fano u ambiwa nahone zwi nga mu ḓisela khombo kana mafhanza kana masiandoitwa a si a vhuḓi arali a tshi kho bvisa zwithu zwe ene muṋe a zwi vhudzwa a eṱhe ha ngo tea u zwi vhudza khonani dzawe dzine a dzi ḓivhi tshithu ngazwo ndi ḓo mu ṱuṱuwedza uri a vhudze khonani dzawe uri dzi thoma u ya murunduni uri musi vha vhoṱhe vha ḓo kona u amba ngazwo vhoṱhe ngauri vhoṱhe vha ḓovha vho vhuya murunduni ndi ḓo mu kaidza uri a ṱhonifhe mvelele na maitele ngauri zwe a zwi wana zwo ralo u fanelo dovha na ye a zwi sia zwo ralo a kone u zwi fhirisela na kha murafho u tevhelaho vha kone u ḓivha ṱhonifho na maitele a mvelele na maitele a vhurereli a tshivenḓa ha mirundu.

Ḽoboḽa ndi musi munna a tshi kho mala mufumakadzi wawe ḽoboḽa ndi ya vhuṱhogwa nga mannḓa kana ndi ya ndeme ngauri i tea uvha hone uri mashaka a ha munna na mufumakadzi vha ḓivhane vha dovha hafhu zwi sumbedza ṱhonifho kha maitele kana mvelele yeneyo ya lonolo lushaka lune havha vhathu vha bva khalwo ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ḽoboḽa i vhe hone zwi dovha zwa disa mulalo kha vhafunani wa munna na wa mufumakadzi.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda zwi funesa nga maanḓa ndi tshidzimba tshidzimba ndi atshi funa nga maanḓa ngauri tshidzimba tshi a ḓifha a tshi sokou ḓifha fhedzi tshidzimba tshidzimba tshi a ḓifha tsha dovha tsha vha na pfhushi tshi na mutakalo wavhuḓi ṋamani na kha uri u pfhe uri ndi zwiḽiwa zwe zwa ḽiwa nga vho makhulukuku wanga zwezwa vha tsireledza kha malwadze zwa dovha zwa vha fhaṱa na mivhili tshidzimba tshi a fhaṱa muvhili ndi tshavhuḓi nga maanḓa kha muvhili wa muthu ndi ngazwo ndi tshi tshi funesa sa zwiḽiwa zwa sialala.

Sa mubebi zwine nda fanela uzwi ṱhogomela musi ndi sa thu isa ṅwananga murunduni ndi zwa uri ndi ḓivhe malwadze ane avha nao ndi kone u ḓivha uri hana maṅwe malwadze naa muvhilini ndi fanela u dovha nda ḓivha uri afho hune nda kho mu isa hone kha uyo murundu ndi vho maine vho tendeliwa naa nahone vhane vha vha na tshenzhemo na ndi fanelo dovha nda ṱoḓulusa futhi uri hu na khonadzeo dzifhio dzine dzanga itea dzi si dzavhuḓi henengeyi murunduni ndi fanela u dovha nda ṱoḓa futhi ndi ḓivhe uri avho vhathu kharali hanga itea zwiṅwe vha ḓo kona hani u thusa ṅwana ndi maga ane nda ḓo a dzhia nda fanela u a ḓivha nda ṱhogomela ndi sa thu isa ṅwananga murunduni.

Uya nga mvelele yanga ndi uri munna u fanela u ambara nga nḓila ine zwiambara zwe a zwiambaro zwi thivha vhudzimu hau hungavha u ambara sheḓo kana u ambara tsindi munna u fanela u ambara zwiambaro zwine zwa sumbedza uri u wela kha lushaka lufhio munna ha faneli u ambara sa mufumakadzi munna tshawe ndi u ambara tsindi a dovha a ambara na sheḓo.

Tsha ndeme uri mvelele ya tshivenḓa i vhulungiwe nahone i sa hangwiwe kha hu iwe zwikoloni zwa vhana vhaṱuku hunga vha dzi phuraimari na dzi sekondari na dzi yunivesithi vhathu vha gudisiwe kana vha ḓisiwe nga ha uri mvelele yavho i bva gai kha dzi puḽatifomo dza digithala na zwileludzi zwa vhudavhidzani na dzi nyanḓadzamafhungo kha hu ambiwe nga tradition uri vhathu vha ḓivhe uri vhavenḓa ndi vhathu vha zwiṱori vhavenḓa ndi vhathu vho anetshela zwiṱori vha bva gai vha ya gai ndi vha haga vhathu ḓe a hu ambiwe nga maitele na ku ambarele kwashu u bva kale.

U badela lobola zwi dina uri vhanwe vha dzhena zwikolodoni nga u ṱoḓa u badela lobola ngauri ano maḓuvha ho no vhesa na zwithu zwinzhi ngauri u ḓo vhudziwa upfhi muthu ane vha khou nyanga u badela ene lobola o ya tshikoloni zwi amba uri muthu u ḓo fhedza vha tshi khou dzhena zwikolodoni uri a kone u badela lobola zwine zwi sia zwitshi kho kwama vhathu nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri kale ni lobola yo vha itshi badeliwa nga mbudzi kana dzi kholomo yovha isa ḓuri ufana na maḓuvha ano.

Musala uno ndi zwone ku ambarele kwa muthu ano maḓuvha hu na zwine zwa amba zwone dzi fesheni dza ano maḓuvha a dzi tsha soko vha dzi fesheni fhedzi zwi amba vhuvha ha muthu na zwine ene muṋe a vha zwone ndi zwinzhi zwiambaro zwine zwa sumbedza muthu uri ndi muthu ḓe nahone u wela kha lushaka lufhio kana kha mbeu ifhio.

Masiandoitwa a muthu muṅwe na muṅwe ano imisa murundu a si na pfhumbudzo ndi a uri vhana vhane vha ḓo vha kha murundu uyo vha ḓo lovha hu na khonadzeo dza uri malwadze a pfukele vhathu ngauri muthu uyo hana pfumbudzo ya zwine a khou ita zwone zwine zwa ḓo i ḓivha u sumbedza uri zwishumiswa zwine a zwishumisa ha zwiḓivhi na uri zwishumiswa hani ngauri ha na pfumbudzo matshilo a vhathu vhane vha ḓo wela kha murundu uyo a ḓovha a khomboni.

Ee u ambara ha sheḓo kana nyambaro ya shedo kha musidzana kana kha vhasidzana zwina zwine zwa amba zwone zwine zwa sumbedza uri uyu u kha ḓivha musidzana si nahone zwi a dovha zwa sumbedza muthu a re na ṱhonifho ano pfesesa na u tevhela mvelele.

White wedding ndi mutshato une wo ḓa na makhuwa hune zwiambaro zwine zwa ambariwa wa munna u ḓo ambara suthu ine ya vha uri iya metsha wa mufumakadzi uḓo ambara shira ngeno traditional wedding i mutshato une zwiambaro ndi zwa sialala na zwiḽiwa ndi zwa sialala na maitele a zwo oṱhe ndi a sialala hungavha mitshino kana zwine zwa itisa zwone zwa marenga ndi zwa sialala ngeno white wedding zwiḽiwa zwi ḓo vha zwiḽiwa zwa tshikhuwa zwine zwa ḓo fana na dzi khekhe hu ḓo ḽiwa dzi khekhe ha shumisiwa na mizika ya ano maḓuvha ndi yone phambano vhukati ha mutshato mivhili wa white wedding na mutshato wa traditional wedding.

Ndi nga zwi takalela nga maanḓa u vha na mbingano ine ya itiwa nga vhathu vhahulwane ngauri zwi a thusa zwa dovha zwa sumbedza u ṱhonifha mvelele yanga ndi nga zwi takalela nga maanḓa u tou itelwa mbingano yeneyo nga vhathu vhahulwane ngauri ano maduvha dzimbingano dzine ra dzi itela dzone riṋe vhaṋe a dzii fhethu a dzii phanḓa.

Ṋama dza sialala zwine vha ita zwone nga maanḓa ndi mukoki vha itesa mikoki nga maanḓa mara ha mabikele maṅwe are vha nga to amba a hu tu vha upfhi hu na mabikele afhio na dovhi zwine ṋama ya bikiwa ṱanganyisiwa na dzi nḓuhu ndi one mabikele a sialala ane nda ḓivha.

Muṅwe na muṅwe u a zwi ita na nṋe ndi a zwi ita zwori ndi tshi amba Tshivenda nda dzhenisa maipfhi a dziṅwe dzi nyambo zwi kho itiswa ngauri nyambo lwashu lu kho lu khou ṱhoṱhelwa lukho fhelela lwu tshi fhela lu u ya nani Tshivenḓa tshi ḓo fhedziselaa tshi siho zwine zwa khou amba uri unga soko ḓi pfha hani zwi khou sumbedziwa Tshivenḓa tshi kho thoma konḓa tshi kho ḓo ṱuwa tshi tshiya tshi tshiya.

Ee, vhaeni vha zwiḽiwa zwa vhaeni vha zwiḽa vha fhiwa zwa vho ḓuvha zwi ḽa vha vhoṱhe vha tou ṋewa thungo zwi fanela uvha zwo tambiwa nga labi vhafha na maḓi a u ṱamba zwanḓa muthu ha ḽi na vhaeni hu thoma u ḽa vhaeni ene a sa thu ḽa ene u ḽa nga murahu ha musi vhaeni vhona u ḽa ndi mulayo hoyo nga Tshivenḓa.

U vha mueni wa vhuḓi nga tshivenḓa zwi khou amba muthu ane avha ori oḓa na a pfha ḓi fara zwavhuḓi ha ngo ḓi isa khakhathi miḓini ya vhathu o ḽa zwiḽiwa na hone upfhi nga Tshivenḓa upfhi muyeni a songo faraho zwa maramani naa zwi amba zwori muthu anga si tou ḓa muḓini hu vha hu na tshe a ḓela tshone tshine tshi nga vha tshi tshi vhuya kana tshine tshi ngavha tshi tshivhi mara kanzhi vhaeni vha vho ḓisa mafhungo mavhuya.

Ee, ndi funa zwiḽiwa zwa mulilo zwiḽiwa zwa mulilo zwi a ḓifha nga maanḓa ngauri mulilo ndi wa khuni ro aluwa ri tshi ora mulilo ri tshi dzula na vhakegulu vha i khori itela dzi nḓuhu so zwi amba zwori mulilo hu na zwine wa vhori u ari ṱangana nazwo na vhadzimu vhashu musi ri tshi khou ḽa zwiḽiwa zwo bikwaho nga mulilo ri pfha zwi tshi ḓifha zwi tshi takadza na muya washu.

Arali nda humbela uri ndi bike delele arali ndo ḽi ka zwi amba zwori ndi ḓo swika nda shela maḓi o linganelaho, ndo shela muṋo, nda shela na cooking soda rali mukango ndo no shela mukango na shela delele ḽanga hanefho nda shela na tamatisi ḽanga hanefho a zwi amba zwori ndi ḓo ri thela delele ḽa nga hanefho nda vhona uri ḽo vhibva ḽi tshi vhibva zwavhuḓi nda lila na vhuswa ha mutuku zwi ḓifha nga mannḓa.

Hai, thi muthu wa dzi thabelo ndi ḓo zwifha arali ndari ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ita zwa dzi thabelo na mini ndi ḓo amba zwithu zwi si zwone ḓo amba vhutanzi vhu si hone shavha u amba ndi sa zwiḓivhi zwi tshiya kha zwithu zwa thabelo.

Ndi u nakisa na u sumbedza uri muthu ndi wa lushaka lufhio kana u wela kha mvelele ifhio so vhulungu vhu a kona u amba uri muthu ndi muthu u ḓe nga nḓila ya rengiwa ngaho na mivhala ya vhulunga ya amba uri muthu u wela kha lushaka lufhio.

Vhurangaphanḓa kha riṋe ndi mahosi vhato bembelwa u nga si turi vha khethiwa hu ḓi to vha na vhathu vhatshifani tshikene na vha muḓi mukene hune ra dovha ravha ndi vha mahosi uri zwo ḓa hani a ri ḓivhi mara ri tshi aluwa ro nga ndeme ra tshi kho pfha vha kana ndi ḓo pfha vha tshi kho to luvha kale ra wina nndwa ya vhuhosi vha ita vhana vha ita hani ngo ralo ngo ralo, ndi hune vharangaphanḓa vha khethiwa hone ngori kanzhi hu shumesa nga maanḓa mahosi so mahosi hezwiḽa zwithu vho bebelwa vha muṱa muthihi.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funa dza tshivenḓa ndi funa tshimbundwa, tshimbundwa tshi tshi ḓifha nga maanḓa tshimbundwa tshi ḓifha nga maanḓa ndi tshone tshine nda tshi funa tshi ḓifha nga maanḓa tshimbundwa, tshine tshavha tsho itawa nga mavhele tsha dovha tsha itiwa nga nḓuhu, tsha dovha tsha itiwa nga mufumbu zwi ṱangana zwa sinḓiwa zwa ṱangana fhethu huthihi hezwo zwithu zwa itiwa vhu bola vhu bola ngauri ezwi ḓifha nga maanḓa tshimbundwa tsha ḓifha.

Ee, ndi matshilisano ndi zwine dza zwishumiswa tevhela zwine zwa khou bvelela ndi dzine nda kho zwi amba zwa dzi puḽatifomo dzine dzi nda kho dzi amba dza musalaho dzine ra vha nadzo dza madzulo dzi radio na dzi Facebook dzedzi na dzi tv dzone dzine. Ndi zwine nda nga to zwi amba zwi shumisiwa.

Ee, hu na dzikhoro dza ṅwedzi nga ṅwedzi zwine vhathu vhoṱhe vha haya haningei vha amba uri shango ḽi khou humbula mini, huna dzi mvelaphanḓa dzifhio kana dzithendara dzifhio dzine dza khou ḓa ndi zwone zwine nda ḓivha zwone zwi a itiwa miṅwedzi na miṅwedzi shumisani.

Ndi tshimbundwa tshimbundwa vhaone a vha tshi bika ndi tshimbundwa tshine nda khou tshi amba tshimbundwa ho funa tshi tshi vha hone zwiḓo kona u thusa kha uri vhathu vha kone u ḓivha zwori minyanyani hu khou itisa hani tshiṅwe tshine ndi nga dovha nda tshi amba futhi musalauno ndo sedza minyanya a vha ite tshidzimba vha a ita, tshiṅwe tshine vha nga dovha tshi ita a vha ite mikumbi yeneyi a vha ite na mikumbi zwoto sumbedza uri ndi zwinwiwa zwa sialala ndi zwine nda nga zwi amba a hu tu vha zwiṅwe zwine zwa nga fhira zwezwo zwine nda khou zwi amba ndi zwezwo zwine nda kho ḓivha zwone, zwa mikumbi yeneyo ngauri mikumbi i ya thusa nga mannḓa zwi a kona u sumbedza uri ndi munyanya kana mushumo wa sialala so tshimbundwa na mukumbi ndi zwine nda nga zwi amba uri zwo itea uri zwi itiwe musi vhathu vha kho ita zwa zwiḽiwa kana zwezwi zwa zwiḽiwa zwa dzi, zwa dzi .

Hai, a thi muthu wa dzi fesheni thi thu vhaya nda ḓi wana, ndi ḓo amba vhuṱanzi vhu si hone nṋe zwiambaro ndi soko ambara uri ndi zwiambaro thi tu gidimela fesheni.

Ha zwi two hour zwi a vha u zwo luga hezwinoni zwi kho bva kha uri zwavhuḓi vhuḓi na tshifhinga u kala ndi u sokoto amba zwi bva kha uri u kho bika zwiḽiwa ḓe ende na zwori u kho ita zwa vhathu vhangafhani mara u kho ita zwa muṱa wau na vhathu vha sa fhiri khamusi fumi two hour i vha yo ḓalesa u i ita hezwo zwiḽiwa ngauri dzoṱhe tshomedzo .